Imidlalo yevidiyo idlale inxaxheba enkulu kakhulu ebomini babantu, ingakumbi ka ebantwaneni. Ikhona imidlalo yevidiyo efundisayo kwaye ibe khona imidlalo yevidiyo echitha isithukuthezi. Abantwana abakhule bedlala zona ezo, ezo video games ngesilungu baba ngabantwana abekrelekrele kwaye ingenele nasebantwini abadala into yale midlalo yevidiyo ngoba nayo iyakwazi ukuba gcina abantu ekhayeni. Kodwa ke xa ngaba seyide yadlulela iba yingxaki ngoba abantu bagqibela sebengasakwazi ukwenza izinto ofanele bazenze ekhayeni.

Mna ke ndiyathanda ukubukela iividiyo zomculo kunye nokubhala umculo. Apho ke xa kuthiwa ndibukele ezi vidiyo ezi zidlalayo zomculo ndingalithatha ixesha elingaphezu kweeyure ezine. Apha ekubhaleni ke umculo lixesha endingalithatha mhlawumbe lixesha elikwiiyure ezintlanu ndihleli apho. Kuye kuxhomekeke ke nabantu abo endithi ndiyenze nabo. Xa ngaba sibanintsi okanye sikwazi ukuvana ngokwengqondo siyakwazi ukuhlala ixesha elingaphezu kweeyure ezilishumi.

Andizange ke ndayizama i-surfing, ukusefa, ukudayiva emanzini. Into endake ndayizama kukonyuka intaba kodwa nakhona ke andikakayenzi kule minyaka sendimdala. Ndiyikhumbula kakhulu leyo sisengabantwana, sisengamakhwenkwe sisenyuka iintaba zangasekhaya. Kodwa ezi zibhatalelwayo ke hayi andikaze ndiyenze kodwa ke ndiyarhalela ukuba ngolunye usuku mhlawumbe ndikhe ndiyenze loo nto leyo, ingakumbi le eyokudayiva emanzini. Kuye kuthwe ke xa uya kwezi ndawo ezi funeka uye ezindaweni ezikhuselekileyo ezinabantu abagunyaziwe ukuba benza ezo zinto okanye benzisa ezo zinto ezo kwezo ndawo.

Mamela apha ke sisi, ukudlala ibhola yomnyazi nokudlala ibhola yonyawo nokudlala nayiphi na imidlalo kuyanceda kwenza umzimba wakho uhlale ngalo lonke ixesha ukhuselekile kwaye uphilile. Ungazikhathazi ngabahlobo uyobafumana abahlobo. Kaloku xa udlala lo mdlalo uzowudibana nabantu abasuka kumazwe ngamazwe, kwiilali ngeelali, kwiidolophi ngeedolophi. Into endiyithandayo ke, abo bantu ozothi udibane nabo ngelo xesha ngabantu abacinga ngokufana nawe, ngabantu abacinga yonke le nto oyicingayo nawe. Ungazikhathazi kakhulu, ubuhlobo yinto oyifumana ngexesha elilungile ukuba ubufumane. Wena qhubeka udlale.

Oyena mntu ndimthanda kakhulu kwibhola yomnyazi kuLinda Jacobs. Okokuqala, uLinda Jacobs ngumntu ongenamona, uyakwazi ukudlala kakuhle nabantu adlala nabo. Uyakwazi ukuzenza umntu ophantsi, uyabenza nabantu adlala nabo ukuba bazive bebalulekile. Ukuqala kwam ukumbona ndambona edlala neqembu laphesheya kwaye bonke abantu bayamncoma kwilizwe jikelele igalelo lakhe lokuba abe ngumdlali walapha ekhaya lifikelele kumazwe amaninzi. Kwaye amanye amazwe nawo ayarhalela ukuba adlalele wona ngokwentlonipho anayo.

Manintsi kakhulu amathuba aye abe khona eMzantsi Afrika okanye elizweni jikelele apho kuye kubanjelwe khona le tumente yomhlaba. Masiqale ebantwini abathengisayo. Abantu abathengisa iikiti ngasendaweni apho kudlalelwa khona emabaleni, kube khona nabantu abathengisa ukutya, kube khona noonogada, kube khona nabaqhubi beemoto abakwazi ukukuthatha kuloo ndawo ukuyo bayokubeka kwenye indawo. Kube khona nabantu abaneendawo zokulala, kube khona nabantu ke abahamba bebonisa abantu iindawo jikelele, kube khona nabaculi, kube khona neembongi nabantu abaye bathethe ngazo ezemidlalo.